Izinto engangidinga ukuziyela ebhange, ngangidinga ukuba nginyuse ilimithi. Noma uma ngifuna uku-withdraw-a imali ethe xaxa, kufanele ngingene ngaphakathi. Kodwa manje sengiyakwazi ukuzenzela nge-ephu ekhaya, ukuba nginyuse ilimithi sengiyakwazi nokuba ngenze o-cash sendi nge-ephu ekhaya.

Isikhathi sokulinda ukuba umasingcwabisane wakho uvuthwe ngokusemthethweni uyaye ulinde izinyanga eziyisithupha. Futhi uma ususebenzisa kufanele uyenze i-claim kanye emva kwezinyanga, emva kweminyaka emithathu.

Indlela yokubhekela umngani wami isimo sesicelo sakhe semalimboleko ku-inthanethi ukuba ngingene ku-Google, noma uma ngizongena ngelinki yalapho afake khona isicelo sakhe semalimboleko. Uma sengiyamubhekela, bese ngifaka nama-personal details akhe okuyi-ID yakhe ukuba ngimbekele ukuba sihamba kanjani.

Angeke ngiyithathe ngingayiyeka ngoba kungenzeka ukuthi uma ngiyithatha ngigcine sengiyisebenzisela izinto ezingabalulekile kanye nezinto engingazidingi. Ngigcine sengikhokha imali ngibe ngingayazi ukuthi ngiyisebenzisele ini.

Umahluko obalulekile ezikhathini zokulinda kanye nemithelela yayo imishwalense, ukuthi eminye imishwalense ikhokha uma u-claim-a emva kwezinyanga ezintathu. Kanti eminye ikhokha uma u-claim-a emva kwezinyanga eziwu-six. Yilowo-ke umahluko-ke womshwalense ehlukahlukene.

Indlela engingenza ngayo ukuba ngibhekane nenkinga engibhekene nayo kwezezimali mayelana nomngcwabo ngesikhathi sokulinda, ukuba ngehlise umoya ngaso sonke isikhathi futhi ngizifundise nokuzivocavoca ngoba lokho kwenza nomqondo ukuba ululeke bese futhi uyakwazi nokuthi ehlise nomoya.

Umalume wami ngingamchazela ukuba kungaba ngcono ukuba agcine imali yakhe ebhange. Ngokuba ngimutshele izingozi zokubeka imali ngaphansi kwamantrasi. Njengokuba mhlawumbe uma kungenzeka kushe indlu nemali yakhe ingasha, noma uma kungenzeka kungene izigebengu zigqekeze endlini zingayithatha imali yakhe bese ilahleka kanjalo. Nokuba futhi ngimukhuthaze ukuthi ukubeka imali ebhange indawo ephephile kakhulu, ngangokuba akekho umuntu ongangena ebhange athathe imali yakhe ngokungemvumo yakhe.

Ngokwazi kwami kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi izinga lenzalo lishintshile noma liyaguquguquka uma ngifuna ukuthenga imoto, ukuze ngikwazi futhi ukugcina imali ngendlela engijwayele ukugcina ngayo imali.

Indlela enginganquma ngayo isikhathi sokulinda esinengqondo futhi esamukelekile ukuba ngiqhathanise imishwalense ehlukene, ukuthi le ikhokha emva kwesikhathi esingakanani. Iyona ndlela engingabona ngayo umshwalense ongilungele lapho.

Cha angikaze ngilingeke, angikaze ngilingeke ngaphambilini ukuba ngithole ikhadi lesikweletu. Ngoba ebengingalidingi, bengingasiboni isidingo salo.

Ukuba ne-ephu yasebhange lami kumakhalekhukhwini wami kwenze omkhulu umehluko, ngoba ngiyakwazi ukuba ngithumele imali kubantu basekhaya ngaphandle kokuthi ngize ngihambe ngiyoma olayini abade ngizama ukubafakela imali. Yonke into ngiyenza kwi-ephu yami, yonke into isilula-ke manje.

Izinyathelo umsebenzi ekufanele azilandela ukulungisa le nkinga, ukuthi okokuqala aqale ahambe aye ka-Department of Labour ayobazisa ngalesi simo. Bese efaka icala e-CCMA, ngoba kuyacaca ukuthi umqashi wakhe ube isigebengu wayidla yonke imali yakhe ye-UIF. Nakuba ebeyidonsa koda ubengayihambisi ka-Department of Labour, shuthi wenze i-fraud, ube isigebengu.

Umashonisa izinto azozithatha kumina ikhadi lami lasebhange, kanye nomazisi wami. Kanti lokho akungenza ngizizwe ngikhululekile, ngoba ubugebengu sebababuningi. Kuyenza inhliziyo yami ibe buhlungu ngokuthi kumele ngishiye lezo zinto. Noma ngiyidinga imali, kodwa akufanele umashonisa athathe izinto zami.